Vana va vanhwanyana a va tlanga mitlangu yo fana ni tinghetho, a va tlanga ndhopisi, a va tlanga khadi, a va tlanga mahthombani, a va tlanga hakafishi.

Eka tiko ra hina mitlangu ya vavasati yi sungula ku tekeriwa enhlokweni kambe ka ha laveka ku endliwa swo tala hi xikombiso ku ni ku antswa ka tiphurofeshini ta mitlangu ya vavasati ku fana ni nhluvuko wa tiligi ta bolo ya milenge ya vavasati ni ku hlula ka matimu ya vavasati eka mitlangu ya misava. Leswi loko swo ya emahlweni swi nga endla leswaku mitlangu ya vavasati yi tekeriwa enhlokweni kambe eka tlhelo rin'wanyana mitlangu yo tala ya vavasati a yi tekeriwi enhlokweni ku fana na swilo swo fana ni ti-net bolo, tithenisi i mitlangu leyi yi nga vekiweki ngopfu eka mahungu kumbe ku vulavuriwa hi yona.

Nkoka wo va na mitlangu eka vana ni vanhu lavakulu hi lowu, eka vana mitlangu yi pfuna ku kurisa miri, ku dyondzisa ku tirhisana na van'wana na van'wana, ku endla mianakanyo ni vuswikoti byo tihlanganisa. Eka vanhu lavakulu mitlangu yi pfuna ku hlayisa miri, ku hunguta xitirese, ku antswisa matimba ya mbilu ni ku endla vutomi byi tsakisa.

Ndzi ehleketa leswaku xipano xa Banyana Banyana a xi se kuma ku xiximiwa loko xi faneleke hi ku helela hambileswi va swi kotaka ku yimela tiko ra hina kahle eka xiteji xa matiko ya misava ku fana ni ku hlula eka Women's African Cup of Nation ni ku ya emahlweni eka Women's World Cup va ha langutana ni ku pfumale ka ka nseketelo lowu faneleke lowu fanaka na wa vavanuna xikombiso va ha kanyingi va ha ri emahlweni va kombela ku ringaniseriwa ku ringaniseriwa ka timali ta mimbuyelo.

Mitlangu ya le ka tiselulafoni ya kahle eka vana hi leyi landzelaka, ku ni ku ni mitlangu ya tinhlayo, ku ni mitlangu ya ku dyondzisa ku hlayela ni ku tsala, ku ni mitlangu ya ku pfuna ku ku kurisa vugimeti bya ku anakanya ni ntirhisano, ku ni mitlangu ya ku dyondzisa ni ku tlangela, ku ni mitlangu ya ku pfuna vana ku dyondza marito ni ku kurisa ririmi, ku ni mitlangu ya ku dyondzisa tinhlayo ni hi ndlela ya mitlangu.

Hi nkarhi wa World Cup eSouth Africa hi twenty ten tiko hinkwaro a ri ri ni ku tsaka lokukulu vanhu hinkwavo a va hlanganile va khoma ti tiflege ta South Africa va mbala ni swimbalo swa bolo swa South Africa, van'wana va ri karhi va bulusa ti vuvuzela, tindhawu ta mitlangu a ti tele hi vanhu va hlanganile ni vanhu va matiko hinkwawo hinkwawo va hlanganile laha etikweni ra Afrika-Dzonga.

Ntsheketo lowu kokwana wa mina va nga tshama va ndzi tsheketela wona a ku ri ntsheketo wa n'wanuna loyi a nga yingisile naswona a tshama a endla leswi a swi a swi lavaka kungari leswi vatswari va yena va n'wi tsundzuxaka swona, eku heteleleni u ti kumi a ri yexe a nga ri na munhu vutomi bya yena byi onhaka hikwalaho ka u tsandzeka ku yingisa vanhu lavakulu. Nkomiso nkomiso lowu ndzi wu ndzi wu dyondzeke eka ntsheketo lowu i ku swi ni nkoka ku yingisa ku yingisa ku yingisela vanhu lavakulu hikuva va ni vutlhari lebyi lebyikulu lebyi byi nga endlaka leswaku vutomi bya hina byi va kahle byi tlhela byi byi poniseka byi ya mahlweni hi vutlhari.

A ndzi ta tsakela ku heta siku ni Siya Kolisi hikuva Siya Kolisi hi wun'wana wa vatlangi va le henhla va ntlangu wa rugby ya South Africa. Rugby i ntlangu wun'wana lowu wu nga wu nga toloveleka leswaku wu tlanga hi va hi vanhu vo basa, a ndzi ta tsakela ku tiva leswaku i ncini lexi nga n'wi hlohlotela ku a tlanga rugby nakona u fikelele njhani ku va a ti kuma a karhi a tlangela xipano xa Springbok, xipano lexi xi nga duma misava hinkwayo ni ni ku va u swi kotise ku yini leswaku a fika laha a nga kona.

Swi va pfuna leswaku hambileswi mindhavuko yi ri yo hambanahambana ku ni tithimini to hambanahambana leti vanhu va hlanganaka eka tona va seketela tona ku nga ri hi ku munhu u ta a kha a huma eka ndhavuko wa njhani, xikombiso ku fana na bolo ya milenge ku na tithimi to hambanahambana laha etikweni ra Afrika-Dzonga leti ti nga ni leti ti nga ta le henhla leti vanhu va ti seketelaka hi ku hambanahambana ka vona ni mindhavuko ya vona leswi swi va endla leswaku ku va ni ntirhiseni exikarhi ka vanhu ku nga ri hi ku munhu u huma eka ndhavuko wini.

Ina mitlangu yi nga pfuna swinene ku sivela vugevenga loko vantshwa va nghenelela eka mitlangu va tshama va va va ri karhi va va kumeka va ku ri ni lexi va xi endlaka va dyondza ntirhisano, ku tshembeka, na ku ximana mitlangu yi tlhela yi pfuna ku humesa matimba ya le ndzeni ni hi ndlela leyinene ku hunguta ntshikelelo ni ku sivela ku nghenelela swilo swa vutomi swo biha.

Mitlangu yi dyondzisa vana va xikolo mhaka yo tiyisela no ti nyiketela hikuva va pfuna ku tiva na ku tirhisa mintirho ya rixaka, nkarhi ni ni nyiko. Eka mi eka mitlangu vana va nga fikelela vuswikoti bya vona ku pfuna ku va va fikelela ku rhandza ni ku kotisa ka timbilu ta vona, hi ku ya hi mitlangu leyi va yi tlangaka. Swirhangela swo karhi swa mitlangu, swi nga va endla leswaku va swi tiva leswaku va lava ku ku va va endlisa ku yini eka vumundzuku bya vona.

Miako ya swa vutiolori yi yi fanele yi langutiseka ku tiyisisa leswaku ku tiyisisa leswaku yi hlayisekile swi yi tshamiseke kahle, naswona a swi va na yi va ni mpimo wo fana. Leswaku vana va kota ku kumbe vatlangi va kota ku tshama va hlayisekile hi minkarhi hinkwayo ku nga vi ni khombo kumbe xin'wana lexi nga endlekaka hikuva miako leyi yi nga tshamisekangiki.

mimphikizano ya mitlangu eswikolweni yi pfuna ku tiyisisa vukorhokeri, yi pfuna vana ku va va kota ku tiva nyiko leyi va nga na yona eka swa mitlangu. Yi pfuna vana van'wani ku va va tiva ntsakelo wa vona hi mayelana na ya mitlangu yo karhi leyi va kotaka ku yi tlanga hi ku hetiseka va tlhela va va ni vuswikoti bya le henhla eka yona.

Mitlangu ya ndhuma leyi a yi ri exikolweni xa xa hina, i ntlangu wo sungula i ya wa wa bolo ya milenge, ku landzela ntlangu wa wa volley bolo, ku ku landzela i ntlangu wa netibolo, ku landzela ntlangu wa javhelini lowu a ndzi tsakela ku nghenelela eka wona i ntlangu wo javelin.

Ntlangu wa mitlangu exikolweni yi pfuna ku va yi yi hlanganisa vana va xikolo. Yi pfuna ku dyondzisa ntirho wa ntlawa kumbe ku kota ku tirha hi mintlawa. Yi kota ku endla leswaku vana va va va vumbana va va ndhawu yin'we hi ntirhisano na ku tiva leswi va faneleke va swi endla yi aka ku tshembana exikarhi ka vana.

Ntirho wa kaputeni eka mitlangu i ku fambisa i ku fambisa ntlawa wa mitlangu eka nkarhi wa mutlangi, ntirho wakwe i ku kongomisa ntlawa e ntlawa ematlhelo ku khutaza vatlangi ku tirhisa maendlelo ya mutlangi ni ku endla swiboho loko, loko ku laveka. Kambe vurhangeri eka ntlawa i munhu, murhangeri eka ntlawa i munhu loyi a endlaka ntirho wa wa nkoka ku tlhantlha swiphiqo ku fana ni swiboho swa nkoka.

Mitlangu yi hunguta swiphiqo swa ku va munhu a nyuhela ngopfu, hikuva u va u karhi u ya u endla ntirho wa vutiolori hi ku tsutsumatsutsuma u ya hala ni hala. Leswi swi endlaka leswaku miri wa wena wu tshama wu ri ni matimba wu tshama wu ri ni ku tiyela. Leswi swi endla leswaku xilo xin'wana na xin'wana lexi u xi dyaka a xi fiki xi tshama emirini wa wena kambe u kota ku xi humesa hikuva u karhi u endla vutiolori hi mitlangu leyi hi minkarhi hinkwayo.

Ntirho wa ti-influencer i ku va ti endla leswaku ti navetisa brand yo karhi eka mapheji ya vona laha va nga landzeriwa hi vanhu vo tala. Leswi swi endla leswaku brand yi kota ku fikelela eka vanhu vo hambanahambana. Vanhu vo tala lava landzelaka ti-influencer va na ku navela ka ku va va fana na vona, ka ku va va fana ni vona. Loko xilo xo karhi xi karhi xi navetisa hi munhu loyi ku nga influencer kumbe brand yo karhi, swi endla leswaku vanhu va kota ku landzela brand yona yeleyo kumbe ku ya yi xava kumbe ku endla leswi va tsakelaka ku swi endla hi yona, hikuva va kume ku ku navela eka influencer. Influencer yi endla mali hi swona sweswo swa swinavetiso.